Ntho etsang mosebetsi wa sehlopha hore o be bonolo ke ha o thola boikwetliso ho tswa ho bakwetlisi ba sehlopha e sa le nako. Mme ha o qalella o bala dintho tsa hao e sale nako, o etsa hoo hore mosebetsi wa sehlopha o be bonolo. Hape ha o ka thola thuso ho tswa ho barutwana mmoho le wena la thusana ka tseo le di fumanang ekare di le thatafalla. Tseo tsohle di etsa hore mosebetsi wa sehlopha o be bonolo mme hore o ka fetapele la ba le bahlodi, ho ba bonolo hanghang.

Lerato la sehlopha sa ka ke qadile ka ho reka sekipa mme ka mora nako ka ntano reka track suit ya sehlopha seo.

Ha sehlopha sa rona sa rugby sa Afrika Borwa se ne se hlola ka nako ya World Cup, ke la ikutlwa ke thabile haholo mme ke le motlotlo ka sehlopha seo sa rona sa rugby. Seo kileng ka se thabela haholo, ke hore sehlopha sena sa rugby se re kopanya re le setjhaba sa Afrika Borwa. Ho sa kgathalatsehe hore mmala wa motho ke o feng, se tlisa kutlwano pakeng tsa rona kaofela. Mme se etsa hore re be nqa e le nngwe, re be ntho e i-one.

Le mona sebakeng sa marangrang ke bona ho ikwetlisa ho hatisitsweng ho sa lekane le dintho tse ding. Ke bona moo ho hatisitsweng ho sa lekane hobane ha o ya lebaleng la dipapadi o shebile ha ba ikwetlisa ha ho tshwane le ha ho hatisitswe. Mme ke bona ho ya ka pono ya ka mohlomong ba ka fetola tsela eo ba ikwetlisang ka yona. Mohlomong ba ke ba kenye ho matha pele ba ikwetlisa, ba ke ba mathe hore ba futhumatse mmele pele ba ikwetlisa.

Nna le a tseba bana ba ka, dipapadi di ile tsa nthusa haholo ha ntse ke tla ke hola, ke kena sekolo. Ne di nthusa haholoholo hona nakong yane ya hore ke phomotse kelello, ke phodise kelello. Di etsa hore kelello e dule e le tjhatsi e phodile mme di bohlokwa haholo mmeleng wa motho hore nako eo a e ikwetlisang kelello e kgona hore e be tjhatsi, e bulehe. Le hore nakong eo a kgutlelang ka class-ng bonyane kelello e be phomotse. E phodile.

Hangata ha o ntso tsamaya metseng le metsaneng ya rona o tlo thola dihlopha tse ngata e le tsa bashemane, mme le mona mabaleng a dipapadi, o tlo fumana bashemane ba ntse ba bapala bolo. Empa dihlopha tsa banana ha ho bonolo ho di thola. Ke nahana seo se tliswa ke hore ho na le tlhokeho ha ho tliwa ho dihlopha tsa banana tsa bolo. Ke nahana seo ha hona ka thola bakwetlise ba banana ba bolo, e ne ka tlisa hore dihlopha tsa banana di eketsehe.

Wa tseba dikolong tsa rona tsa metseng monana ha ke so bone dipapadi tse ngata. Papadi eo ke e tsebang re na le yona dikolong tsa metseng ke papadi ya bolo. Jwale tse ding jwalo ka bo-rugby, cricket, hockey ha diyo dikolong tsa metseng. Mme nka thabela ho tseba haholwanyane ka tsona le papadi ena ya ho ya metsing. Bana ba metseng ha ba tsebe ho sesa metsing hobane jwale ha re na tsona disebediswa tse jwalo tsa hore ba ka rutwa ka ho sesa ka metsing. Ke tse ding tsa dipapadi tse neng nka thabela ho di bona di kena ka hare ho dikolo tsa rona tsa metseng.

Thatohatsi ya sehlopha sa ka sa naha ke sehlopha sa bolo ya maoto. Sehlopha sena sa bolo ya maoto ke sehlopha se seholo haholo ka hare ho naha. Ke sehlopha se nang le balatedi ba bangata. Sehlopha sena ne se tlwaetse ho hlola league, se tlwaetse ho hlola dihlopha tse ngata, empa matsatsing ana sehlopha sena se qetetse kgale ho hlola league ya naha, Empa seo ha se sitise hore ebe thatohatsi ya sehlopha sa ka.